Hhayi bo! Kahle driver yehlisa, ngeke phela asijahe ndawo. Asijahile nje, cela wehlise ijubane, asijahe ndawo asifuni ukufa, asikakafuni nje ukushiya imindeni yethu. Awuzame ukuthi wehlise ijubane, zama nje asijahile nala esiya khona noma singafika late ngoba asijahile. Ngoba phela le nto izosakhela ingozi, yehlisa kancane, yehlisa nje. Asikakofuni ukufa sishiye iy'ngane zethu zisancane.